Umngani wami ngingamchazela nje ngokuthi ukuze aboleke imali, personal loan, ukuthi kumele ebe umuntu osebenzayo ozokwazi ukuthi ebhadare imali le azobe eyibolekile. Nyanga zonke bazobe beyidonsa kumele abe umuntu osebenzayo onemali ethile engenayo njalo ebhange lakhe ukuze bekwazi ukuthi uma sekumele ayikhokhe bedonse ngokomholo wakhe ebhange lakhe. ngokwesivumelwano abazobe besivumelene ngaso besayinile phansi ukuthi imali engaka abazobe beyidonsa, yena emholweni wakhe. Uma, uma esevumile ukuthi-ke bayamunika le mali ayidingayo. Imali nje azobe eseyikhokha nyanga zonke ngokwesivumelwano azobe bevumelene ngaso.

Amaphepha ongawasebenzisa njengobufakazi bendawo yokuhlala, ungasebenzisa amaphepha lawa okukhokhela amanzi. Ama-water bill, iyona ongayisebenzisa ekhaya uma kuwukuthi nihlala endaweni ekhokhela amanzi, iyona ongayisebenzisa nayo njengobufakazi bendawo yokuhlala. Ngoba lapho ikhona i-information encane eshoyo ukuthi uhlala usibanibani wakwabani ohlala endaweni ethile. So, ngalokho ungakwazi ukuthi uyisebenzise lelo phepha lelo lokuthi uhlala kuphi. Ungaphinde futhi usebenzise bank statement, iyona futhi engasiza ikufakazele ukuthi indawo yokuhlala ngoba kwi-bank statement kukhona la okuvela khona indawo ewubufakazi yokuthi uhlalaphi. Nakho futhi lokho ungakusebenzisa kwi-bank statement, iyaveza, kukhona

Inzuzo mayelana nama-life insurance, nokuthi i-life insurance iyakwazi ukuthi ikusize ekuthenini ulokhu ubeka imali usaphila yokuthi mhla uhamba emhlabeni, kube khona imali eyosala mhlampe. isalele umndeni noma abantwana bakho ekhaya umndeni wakho. Lokho kuhle futhi ubungozi bayo ukuthi kuyenzeka lezi mali zigcine seziba nesidididi sezingasaphumi kahle. Wena mnikazi wemali kade uyidlala lento awusekho wena ukulandelela kahle, mhlampe uthole ukuthi nabasele abanalo ugqozi lokuthi beqhubeke. begubhe ulwazi olunye mayelana nalento lena. Utholukuthi iy'mali zakho seziyacwila. Zihlukene-ke khona no-term life, whole life ne-universal life. Yonke le lama life insurance lawa ahlukene anabo futhi nobungozi bakhona.

Uhlelo lokufaka isicelo, lwe-UIF somuntu oshonile angiboni ukuthi singaphumelelanga ngoba i-UIF eyomuntu obesebenza noma oke wasebenza noma osebenzayo. Ongasekho akakwazi ukuthi-ke anga-aplayela o-UIF, ekubeni engasekho emhlabeni. I-UIF angiboni ukuthi isebenza ngabantu abangasekho emhlabeni ngobai-UIF, eyomuntu obesebenza, obeney'mali zakhe lapho. Noma umuntu osasebenza osefuna ukuthi eyi-claim-e back iy'mali zakhe. Ongasekho emhlabeni akakwazi ukuthi bengathi bamfunela u-UIF Iwakhe ngoba akasekho emhlabeni. Owomuntu osaphila obesebenza kuwukuthi kuney'mali zakhe ey'lapho kulo mshwalense lo, manje sebefuna ukuthi, efuna ukuthi ziphume esaphila, hhayi eseshonile.

Ukuvula i-joint account, abangakubheka nje ukuthi-ke, okuzogwema nengxabano. Ukuthi bethembeke, begweme ukuthi i-akhawunti i-access-we umuntu oyedwa. Bonke bebenalo ilungelo lokhu asesa i-akhawunti. Even ne-pin ye-bank account leyo ingaziwa umuntu oyedwa, ngalokho kogwemeka ukungezwani, nengxabano. Ngoba mayaziwa umuntu oyedwa bohlezi bexabana ngoba mhlampe omunye uyosukwa ukungathembeki enze ubugebengu eyivule yedwa leyo mali leyo eyisebenzise yedwa ngokungathembeki. kugcine sekubanga ingxabano manje, kanti lento le bebeyihlanganyele beyenza ndawonye. Ngenxa yokuthi khona ongasahambisi ukuthembeka phambili, kugcine sekwenzeka sebeyaxabana, ngenxa yokuthi akukhulunywanga kahle. Begweme indlela yokuthi iphini yaziwe umuntu oyedwa, bonke kumele beyazi.

Ibhalansi encane ungayibheka ngokusebenzisa umakhalekhukhwini wakho. Futhi ungayibheka futhi ngokusebenzisa ikhadi lakho emshinini okhipha imali phecelezi i-ATM, iyakwazi nayo ukuthi ikubhekise ibhalansi. lapho. Nefoni ngokuyisebenzisa, ungakwazi ukuthi nayo ubheke ibhalansi encane e-bank akhawuntini yakho. Izona ndlela lezo-ke ey'khona ey'kwazi ukuthi zisize umuntu ukuthi ekwazi ukubeka ibhalansi. Ukusebenzisa umakhalekhukhwini wakhe, noma ukusebenzisa i-ATM, umshini lo okukhishwa kuwo imali, okufakwa kuwo imali. Yizona ndlela ey'mbili ey'lula lezo zokubheka ibhalansi encane ebhenki lakho.